Thekenoloji ya tlhaeletsano e thusa thata, gonne fa batho ba sa utlwane ba kgona go dirisa yone, gore ba kgone go utlwana. Ebile gape, e thusa thata le batho ba bogole gonne o kgona go kwala, o kgona go gatisa gore o tlhalose gore o batla goreng. Ebile gape, e tokafatsa mmereko le tiriso go e dira, ebile e isa le molaetsa ka bonako.

Dikgang tse di seng boammaaruri di ka ama batho ba ba bokoa le bagodi thata, gonne di ka ba tshosa ebile di ka ba bakela menagano e e sa siamang, gonne ba sa kgone go tsena mo dikhomphiutareng le go itse gore nnete e fa kae. Ka seo, se ka ba bakela le mathata a go nagana thata le bolwetsi jwa pelo.

Dikgang tse di seng boammaaruri, di ama dikgang tsa Aforika Borwa kgotsa dikgang tsa digital-e jaana, fa batho ba utlwa sengwe mo dijithaleng ba thoma ba ipotsa dipotso gore a ba dumele, kgotsa nnyaa, a ke nnete kgotsa ke maaka. Ka jalo, dikgang tse e seng boammaaruri di thoma di 'ira gore batho ba seka ba tshepa metswedi ya dikgang tsa Aforika Borwa kgotsa tsa digital-e.

Dikgang tse di gatisitsweng gantsi moreetsi ga a kgone go bua tshwaelo kgotsa maikutlo a gagwe, gonne ke dikgang tse di gatisitsweng mo koerant-eng. Mo dikgang tsa internet, ga a kgone go leletsa, a bua maikutlo a gagwe kgotsa tshwaelo ya gage, mme moreetsi o kgona go tshwaela fela ka go kwala gore o akanya enge. Jalo, dikgang tsa seromamoya tsone, moreetsi o kgona go leletsa a bua tshwaelo ya gagwe kgotsa maikutlo a gagwe a ka thusang batho ba bangwe, gore ba kgone go tlhaloganya le go utlwa maikutlo a moreetsi.

Go botlhokwa go lebelela mogala wa ngwana, gonne lefatshe ga la nnisega. Gore o kgone go bona gore a ngwana wa gago ga a lebelele ditshwantsho tse di sa siamang, a ngwana wa gago ga a bue le dinokwane, a ngwana wa gago ga a ithute dilo tse di tswileng mo tseleng.

Ke rata mananeo a le mararo, ebile ke a lebelela tsatsi le letsatsi gonne le lengwe le nthuta ka marato a batho ba babedi mo dinageng tse di farologaneng. Le lengwe le nthuta ka go apaya, le lengwe le nthuta ka tsa kopelo.

Go fetotse dilo go nna botlhofo, gonne fa o fositswe ke mogala o kgona go kwalela motho mo di-App-eng, gore o bone gore a ne a go leletsa, mme ga a kgona go go fitlhela ka mabaka a feng, ka jalo a go leletse gape.

Mo boitekanelong, e ka dira gore dingaka di seke di a tlhola di tsaya matsapa, mme di dirisa di diriswa tse di botlhale go alafa batho. Mo thutong, di ka dira gore bana kgotsa barutabana ba seke ba tseela thuto matsapa, ba lebelele tsone di diriswa go ba direla tiro. Mme mo dipalangweng, di ka dira le gore batho ba seke ba kgona go kgweetsa dipalangwa, se palangwa se ikgweetse.

Ga e se selo se se molemo, gonne re feleletsa rona re latlha setso le ngwao ya rona. Mme, re lebeletse ngwao le setso tsa dinaga di sele, ebile re rotloetsa tsone go na le gore re rotloetse setso sa naga ya rona.

Ke a kgona go mo thusa. Ke tsena fela mo mogaleng waka wa letheka, ke be ya ko go kgaoganyeng ga data, ke be ke tsenya dinomoro tsa gagwe. Mme, a ba kgona go ka dirisa data yaka, ntse re le mo mafelong a a farologaneng.

Ke di-computer-a le megala ya letheka e e botlhajana.

Ee a e siame, gonne e ruta baithuti ka thekenoloji, ebile e dira le mmereko bonolo. Ebile gape, e bontsha le baithuti sengwe le sengwe se ba rutiwang ka sone.